Andinaxanduva nabaqhubi bezithuthi zikawonkewonke ngokwabo. Abanye babo basebenza nzima ukuziphilisa kodwa xa bephatha indlela njengoba bucwala babo buyayilimaza inkululeko yabanye, impilo yabo kunye nokwakhiwa koluntu olusemthethweni. Kufuneka kube noxanduva, uhlonipho kunye nolawulo olunzulu kulo mba.

Njengomphosi wendlela umsebenzi wam awupheleli ekumeleni phambi kwendlela kuphela kodwa kuquka ukukhusela ubomi, ukulawula intlonipho nokwenza ukuba indlela ibe yindawo ekhuselekileyo kubo bonke. Ngamanyathelo alula kodwa ekuqinisekileyo ndinokunceda kakhulu ekunciphiseni ingozi.

Ukhuseleko lwam luhlala luyinto yokuqala nokuba ndisakhwele kwimoto, iteksi okanye naphi na. Ukoyika kuxelelwa kwaye ukuthetha ngamandla athobekileyo kunokuhlenga ubomi. Ndimele ndibe nesibindi sokuthetha ndenze isigqibo esilungileyo kwaye ndingathethi phantsi xa kukho umngcipheko.

Njengomkhweli ndifuna ikulula ukhuseleko kunye nokusebenza okukhawulezayo. Xa ndisebenzisa isikhululo senqwelomoya ukuba izinto ezifana nendlela zokujonga i-passport, amagumbi angasese, iWi-Fi neendawo zokwehlula zokuhlala ziphuculwe amava okuhamba aya kuba lula kwaye amnandi kakhulu.

Ndiyakwazi ukumnceda kwaye ndifanele kungenxa yokuba ukumnceda umntu ophazamisekileyo akugcini nje ngokumnceda kukwakha indawo apho wonke umntu anokufunda axolele kwaye aphucule. Ukunceda kwakho kungayitshintsha indlela alibona ngayo ihlabathi.

Ukuze abakhweli bazive bekhuselekile kwinqwenana kaloliwe amagosa ezothutho kufuneka anike ingqalelo kukhuseleko olucacileyo, imfundo yoluntu, izixhobo ezisebenzayo kunye nococeko.

Xa ndibona ilori ndicinga yintoni eyithwalayo ivela phi kwaye iya phi, ngubani umqhubayo kwaye injani imeko yakhe, zeziphi iindlela eziphucula uhambo lwayo. Iilori azikho nje izithuthi ezinkulu ngamavili aqhubela ilizwe phambili.

Njengelungu lombutho wetekisi ndiza kuphucula ukhuseleko, inkonzo, ucoceko kunye nentlonipho, ndisondeze abakhweli kunye nabaqhubi ukuze babe ngamaqabane ekwakheni inkonzo engcono.

Uloliwe ohamba ngesantya esiphezulu unokwenza ukuba uhambo lube lula lukhawuleze kwaye lukhuseleke, abantu baphile kude basebenze edolophini uqoqosho luphile kumaphondo ahlukeneyo.

Ukulwa imfazwe zeetekisi kudinga uthethwano, ukucaca nentlonipho phakathi kwamalungu ahlukeneyo, uqeqesho lesixeko, uqoqosho nolawulo, imigaqo eqiqileyo noqiniso kwemithetho.

Ukuba siza milisela umrhumi wezithuthi kwizixeko kufuneka kube nezicwangciso ezicacileyo ezilinganayo esinceda wonke umntu hayi nje apho banemali. Kufuneka kuqwalaselwe ukhuseleko loluntu, ubulungisa, umgangatho wothutho lukawonkewonke nokuba imali eqokelelwayo iyabuyela na eluntwini.

Inkqubo yokuhlohla imoto rhoqo ngenkxaso kaRhulumente, imfundo yezothutho kwabaqhubi, inkxasomali okanye iziphulelo zokulungisa iimoto kubantu abathile.

Ndicinga ukuba ayomfuneko ukunqandwa ngokupheleleyo iinqwelo mntu kwinkonzo yokuthutha abantwana besikolo kuba azizizo zonke itekisi ezikhuselekileyo kwaye abazali kufuneka babe nelungelo lokuthi khetha ngendlela enenzuzo ekhuselekileyo enokuthenjwa.

E-hailing, Bolt ngamanye amaxesha iphezulu ngakumbi xa kukho i-search. Itekisi ngokuqhelekileyo lisezantsi.

Unyuka lwamaxabiso ebhasi alubi mnandi kwaye luhlala luzisa uxinzelelo, ukukhathazeka nokunganeliseki. Lufanele uqhutywa ngendlela ekhathalele ubomi bomntu osemgangatho ophantsi hayi nje ingeniso yeshishini.

Iingozi ezininzi zemoto zenziwa ngokungananazwa kwemithetho yeendlela, ngokuphazamiseka ngelixa kuqhutywa, ngokungaphathwa kakuhle kwezithuthi kwaye ngamanye amaxesha ngenxa yemeko zeendlela nemozulu.

Ayifaniyo naluphi na olunye ulwandle, inendalo ekhethekileyo engcolisekanga ixuba imbali inkcubeko kunye nobuhle bendalo. Abantu basekuhlaleni banobubele kwaye bazimisele ukwabelana ngembali yabo.